Ke credit record ya gago.

Gore o dira kae o gola madi a ma kae le gore credit record ya gago e jang le gore o kgona go patela melato ya gago ka nako na, go na le credit ya kopo ya sekoloto ya ntlo, ya dilo tsa ntlo, ya isa bana sekolong jalo le jalo.

Sekoloto sa me le hisetori ya me ya go adima madi di ama kopo ya karata ya sekoloto ka ntlha ya gore fa o na le hisitori e e sa kgatlhising e bontsha fela gore le fa o ka fiwa karata ya sekoloto o ka se kgone go duela, se se ka tokafadiwa ka gore fa o tsaya sekoloto o duele ka nako.

Diphoso tse di ka tlhagelelang tse di ka dirang gore kopo ya karata ya sekoloto e diege ke fa o ba file tshedimosetso e e seng maleba jaaka letseno la gago le hisitori ya gago ya kadimo ya madi. Se se ka dirang gore kopo ya gago e tsamaye sentle ke fa o ka ba neela tshedimosetso e e maleba, wa ba neela ditokomane ka moka tse ba di kopilego, mme wa netefatsa gore hisitori ya gago e siame ga o na dikoloto tse o sa di patelang ka nako.

Go botlhokwa go buisa melawana le go e tlhaloganya gonne mo melawaneng eo go na le kutlwano o e dirang le batho ba o kopang karata mo go bone ya sekolote gore o duela neng, o duela jang, o duela bokae mme fa o ka tlola molao o ditlamorago ke eng.

Go thusa ka gore ga o kitla o dirisiwa selo se o sa se batleng ebile ba ka se tsaye advantage ka wena le go re tle o kgona go boledisana le bona ka rate e maleba.

Ke seteitemente sa banka sa kgwedi tse tharo, history ya gago ya kadimo ya madi le gore o kry-a letseno la bokae.

O duela madi a le mantsi go fetisa fa o ka bo o berekisa madi a o nang le ona ka mo bankeng.

Go ya ka tumellano e o itireleng le banka gore ba o adime madi a makana-kang madi ao o a duela go ya ka tumelano ya lena ka beke ka kgwedi ka rate e rileng kgotsa ka morago ga dikgwedi di le tharo kgotsa ka ngwaga.

Se se ka fokotsang ditshenyego tseno ke go dirisa madi a o nang le ona fela go kgaola le go dirisa madi a o senang ona.

Ka go adima madi mo ditsaleng kgotsa ba leloko kgotsa go boloka madi a a lekanetseng gore o dirisa lebaka lebaka le, le o batlang go a dirisetsa.

O tlhoka passport-o ya gago kgotsa ID ya gago le tekete ya gago ya go tsamaya le form e o e sign-eng ya travel gape o tshwanetse go be o tsamaya o tsaya leeto go ya dinaga tse sele mo malatsing a le sixty.

Motho o tlhoka gore a reke ka currency e rileng a itse ka ga mmaraka gore o dira jang gore a kgone go reka le go rekisa di-currency tse dingwe.